I-hydroponics ibaluleke kakhulu esikhathini samanje ngoba iyinye yezindlela yokunisela iy'tshalo esikhathini samanje. Kuyinzuzo ukuhlala edolobheni ngoba uyakwazi ukusebenzisa le ndlela yokunisela efana no-hydroponics. Izitshalo zakho.

Izinhlobo zezitshalo ezifaneleke ukuqandisa, izitshalo ezifana nophizi, ummbila, njalo njalo.

Lokhu kungaletha ushintsho lokuthi abahlali basendaweni bakwazi ukuthola amaveji a-fresh avela engadini. Bakwazi futhi ukuthi bonge nemali ngokuthi bakwazi ukuthola amaveji atholakala eduze angathengwa.

Ngingashintsha ngokuthi ngiqondanise izitshalo ezithile kanye nesikhathi esithile ezikwazi ukuthi zikhule ngazo ensimini noma engadini. Ngingakwazi ukuthi ngishintshanise, kwesinye isikhathi ebusika kutshalwe okunye ehlobo kutshalwe okunye.

Uma abantu befuduka baye ey'ndaweni zasemadolobheni, lokho kusho ukuthi abalimi kufanele bakhiqize izitshalo eziningi. Bakhiqize ukudla okuningi ngoba abantu baningi abasatshali kepha sebediphenda kuzona lezi tshalo ezitshalwa abalimi ukuthi bazozithenga.

Kungafanele singacheli ngemithi ebulala izinambuzane emhlabathini noma phezu kwezitshalo.

Ukushoda kwamanzi kuyakuholela ekutheni emphakathini kube khona izingxabano ngoba amanzi ayisidingo sethu sonke. Ngakho-ke, uma sekutholakala kushoda wona amanzi ayisidingo, imiphakathi izoxabana ngoba sonke sidinga amanzi kanti amanzi mancane.

Kungafanale abalimi basebenzise uhlelo lwamanesari noma abalimu batshale lokhu okuvuna isimo sezulu kuleyo ndawo.

Izinselelo abalimi bomoba ababhekana nazo kule ndawo yangakithi kubalwa ukudliwa nokukhiwa komoya ngokungemthetho. Kubalwa nokuthi uma ngabe umoba usuvuthiwe, kufike abantu bezowuthatha bawudayise bathole inzuzo. Inzuzo ingabuyeli eplazini lomoba.

Izinyosi zibalulekile kakhulu ekutheleleni impova ngoba impova nezinyosi ziyasebenzisana ekuthenini inyosi ikwazi ukuthi yandise impova noma yandise izitshalo ngokuthi ihambe ithela emhlabathini. Kubalulekile-ke ukuthi abalimi bathathe izinyathelo ukuze bakhe ingadi elungele iy'nyosi. Ngabe eyiphi ingadi elungele iy'nyosi? Kungaba ingadi egcwele izimbali ezinhle eziqhakazile ukuze izokwazi ingadi ukuthi ihehe izinyosi.

Ngingasekela kakhulukazi umfuyi ofuye izinkukhu, kungaba izinkukhu zenyama noma izinkukhu zamaqanda, izingulube kube igusha. Bese kuba izinkomo ngoba izona iyona mfuyo leyo engingayidinga kakhulu ngoba imbuzi angiyisebenzisi.

Ezolimo zibaluleke kakhulu ngoba yizona ezilawula okuningi okwenzeka eNingizimu Afrika. Kubalwa nokuthi umhlabathi waseNingizimu Afrika muhle kakhulu, ngakho-ke umhlabathi uyingxenye yezimali noma ulawula izimali, noma ukungena kwemali emnothweni waseNingizimu Afrika. Ngakho-ke, ingako kubalulekile kakhulu ezolimo.

Kuwushintshe kakhulu umbono wami ngoba sengibonile ukuthi ngeke sisaba khona isidingo sokuthi ngithole iy'ndlela ezibizayo nezithatha isikhathi esiningi sokuthi ngikwazi ukuzalanisa izitshalo.

Kushintshe kakhulu ngoba bengazi ukuthi izintuthane yinto engafuneki nalapho noma engadingi ukusondela nezitshalo zami.

Bangabe besebenzisa izipeti noma amafosholo, amageja kanye ne-irrigation system engabizi kakhulu.

Ngikhumbula ngesikhathi ngitshalile ujinja nginganakile ngatshala, ngaphosa engadini nganganaka. Kwathi esikhathini esedlule, sengiyabona ujinja usukhulile, wande ngohlobo oluyisimangaliso. Ngathi ngiyovuna mengithi ngiyabona wande ngolunye uhlobo. Kwangijabulisa kakhulu ukubona ukuthi ujinja wanda ngaleya ndlela engadini yami, ngezwa ngigcwala injabulo ngempela ngoba ngangingalindele.

Ngike ngicabange ukuthi kungaba njani ukuphila ngokulima ngoba akekho ongazi ukuthi umnotho waleli izwe usenhlabathini. Izitshalo engingathanda ukuthi ngizitshale mengase kuthiwa ngiyalima emasimini, ngingathanda ukutshala izitshalo ezingasheshi ukuvunwa, izitshalo ezinjengogalikhi, ujinja, amakinati, uphayinaphu, kanye nezinye.

Ngingaqala ngokuthi ngibahlalise ezindaweni ezihlanzekile babe nezindlu esezimweni zokuthi kuhlale abantu abasebenzayo. Ngibese ngibanike nemali ezodala ukuthi bakwazi ukuthi ba-maintain-e indawo abahlala kuyona emapulazini, baphinde bathole nabazokwazi ukuthi bayithumele emakhaya.

Izici ezikhona ngokusebenzisa uhlelo lwama-hydroponics ezitshalweni ukuthi kunezinkolelo zokuthi, uma ngabe uzisebenzisile uhlelo lwami hydroponics ezitshalweni zakho, zinako ukuthi zinganambithisiseki kahle noma zingafani ngokwe-taste njengalezi esuke zikhuliswe enhlabathini. Ngingakhetha uhlelo lokusebenzisa i-hydrophonic ehamba phambili ngokuthi ngicale ngenze ucwaningo ngokuthi oluphi uhlelo oluphephile, nolulungile, noluphumelela kangcono kwama-hydroponics kulezi nhlelo ezikhona ezihamba phambili.

Ipulazi lingaqinisekisa ngokuthi litshale zonke izinto ezidingekayo uma ngabe kwenziwa ukudla kwe-bred and breakfast. Njengokuthi kuhlezi kukhona otamatisi, u-anyanisi nazo zonke ezinye izinto ezisetshenziswayo, ezidliwa abantu abafikayo eplazini ngokuvakasha.

Mina ngokungokwami angikaze ngifuye izinkukhu kepha ukhona umngani wami esisondelene naye kakhulu owake wafuya izinkukhu. Iy'nselelo engabona engathi ukubhekana nazo kwabo ukuthi inkinga kagesi. Ugesi ubuhlupha kakhulu ezweni lethu ngokuthi uhlale uhlale uhambe. Uma ngabe ugesi ungekho, izinkukhu azitholi ukuthi zikwazi ukuthi zihlaliseke kahle zikhiqize kahle amaqanda. Nanokufudumala akubi ikhona uma ngabe ugesi ungekho iy'nkukhu ziyagodola, ebese zife ezinye ngisho nokufa.

Ukulima kuseyiwo umsebenzi obalulekile futhi uyohleze ubalulekile ngoba siphila ngakho ukudla. Siphila ngakho ukudla okutshalwe emhlabathini. Kuyohleze kubalulekile yize kuney'ndlela ezahlukahlukene ekulinywa ngazo, kodwa kona konke uhlobo lokulima kubalulekile.

Akekho engimaziyo futhi nami angikaze ngifuye izikabhu kepha khona lapho engike ngizwe khona ukuthi izikabhu zihlupha ngokuthi zigula njalo. Ziphinde zibe nama-parasites ahlala kuzo ayingozi.

Ngokubona kwami, imakethe yamapulazi ingakwazi ukuheha abavakashi bamazwe ngamazwe ngokuthi bafuye izilwanyana noma izilwane ezingajwayelekile emapulazini. Baphinde bafundise ngazo lezi lwane noma izilwanyana ezingajwayelekile emapulazini ukuze nazi vakashi zizokwazi ukuthi zihehehe ukuthi nabo bangakwazi ukuthi bafuye lezi lwane emapulazini abo, noma bazi kangcono ngezilwane abangajwayele ukuzibona.